Ha re yeng ho setsibi sa dijo. Ho tla re thusa ka dijo tse re fang matla le ho phela hantle. E be re ka etela sebaka sa boikwetliso, ho boloka mmele ya rona e phetse hantle ebile e le sebopeho. Re ka boela ra matha hoseng re le metswalle, ho netefatsa hore mmele ya rona e phetse hantle. Le ho netefatsa hore dijo tse re tse tla re fang matla tseo re tlo di ja, di a sebetsa ha mmoho le ditho tsa rona tsa mmele.

Ho ya ka moo moruo wa rona wa naha o leng ka teng, ho lema e bonahala e le yona ntho e tla thusang moruo wa rona wa naha. E bonahala e le yona ntho e tla tswela pele. E boele hape e tswellise pele batho ba batlang ho phela bophelo bo botle, ba ratang le ho itshebeletsa. Ho boela hape ho lema ke ntho e bohlokwa hobane o le motho wa itshebeletsa ka matsoho a hao. O boela o kgona ho bona bokgoni ba matsoho a hao le bohlale ba hao. Hobane ngwana ka ha se bohle batho ba nang le bohlale ba dibuka. Bohlale ba hao ekaba bohlale ba ho lema ba mobung. Sebedisa bohlale ba hao, hobane ha re shebile boemo ba rona ba naha. Moruo wa rona ha o dumele hore o ka batla hore ha o se na bohlale ba buka, o bo batla ho ya sekolong.

Ha hona thuto e ngata hakalo mabapi le dimela tse tjhefu. Mme seo ha se a amoheleha hobane bana ba dula ba le tlhaho ba le ka ntle. Mme ba phephesehela dimela tse tjhefu tseo ba sa di hlokomeleng. Ha di bolokehe bakeng sa bona, hobane ha ba tsebe hore ha di a bolokeha. Ka le leng la matsatsi moahelwane wa ka o kile a ja di-mushroom tseo a di kgethileng ka ntle bojwang. Mme a potlakisetswa sepetlele hobane di ne di na le tjhefu. Ha ha ho le ya o mong a ileng a tseba hore di-mushroom di na le tjhefu. Ke ka hoo ho leng bohlokwa hore bana ba rutwe ka dimela tse nang le tjhefu.

Ho dumelwa hore temo ke ntho ya tlhaho. Mme setjhaba ha se a tsepamisa maikutlo ho ruteng dihwai hore e be dihwai tse atlehang. Ke ka hona nna ke dumelang hore mosebeletsi o na le boikarabelo ba ho kwetlisa dihwai tsa hae. Ho hlahisa dijalo tsa boleng bo hodimo. Dihwai tse ding, di ya ikwetlisa. Empa ha se kaofela ha tsona tse laoletsweng ho ikwetlisa.

Mekgwa ya ho nosetsa e mengata. Mokgwa o mong, ke wa ho nosetsa ka marothodi. Mokgwa wa ho nosetsa ka marothodi o fokotsa mowana ka ho isa metsi ka kotloloho metsong ya semela. Ho ba le marothodi a metsi, ho boloka metsi a mangata haholo ha ho bapiswa le disebediswa tsa ho nosetsa. Di-timer di boetse di sebediswa ho hlophisa ho nosetsa dikarolo tsa letsatsi ho ho phodile. E leng ho fokotsang tahlehelo ya metsi. Ho nosetsa ka tsela ena, ho thusa ho boloka metsi haholo ho balemi.

Morena, ke hloka terekere tsa road crops tse kopanyang mesebetsi ya diterekere tsa polasing le dihwai. Jwalo ka rotary telers motjhining o le mong. Ke tla be ke e sebedisetsa mesebetsing ya temo. Jwalo ka ho lema, hio lekanya, ho sotha, ho kuta, ho laola di hola hape le ho phunya peo. Motjhini o ko o batlang o tlamehile o kenyelletswe le dihokelo tse kang dipola, dipompo tsa metsi, di-sprayer le difenstere tse phahamisang boima ba dimela ho eketsa matla a ho hula. Ka ofela di tshehetswe ke ho tloswa ha motlakase. Morena ke tshepa hore o tla nthusa.

Ha o hira mosebeletsi e motjha. O tlamehile ho qala ka ho romela mosebetsi ditlhoko tsa ona, matsatsi a ho kwalwa dikopo le dintlha tse hlokahalang tsa ho ikopanya. E be o etsa dithathamo la bakgethwa ba entseng kopo. Ka hoba bitsetsa dipuisanong. Mo o buisanang le bona, le ho fumana hore na ke bafe ba loketseng mosebetsi. Ha tsena tsohle di entswe, o kgetha mokgethwa a le mong ya dumellanang le ditekanyetso. O ba bitse hore ba tle ho tla sign-a kontraka ya bona le ho arolelana dintlha tsa hore na ba ka qala ho sebetsa neng.

Batjha ha ba na thahasello ya temo. Hobane temo ha e bonahale jwalo ka mesebetsi e meng. Ha ho bobebe ho fumana batho ba nang le tlhahiso leseding e lekanang ka yona. Mme ka lebaka la kgaello ya tlhahiso leseding, le kutlwisiso. Ha ba nke e le mosebetsi wa kamoso. Hape e shejwa fatshe haholo e etsang hore hobe thata hore mosebetsi o mele, le hore batjha ba e rate. Hobane batjha ba rata mesebetsi e babatswang.

Temo e tswetse pele ho ba mosebetsi o ikemetseng haholo. Ho entswe metjhini bakeng sa ho lema hantle le ho etsa bo nnete ba hore boleng bo ya baballwa ka botshepehi bohle. Ke nahana hore basebetsi ba mapolasing ba ile ba lelekwa mosebetsing ka lebaka la ho hlahisa metjhini ena e metjha. Mme ba lahlehetswe ke mesebetsi, e leng ntho e nyahamisa haholo.

Ke a kgolwa mmuso ona o thibelang batjha bana ho hirwa. O lokela ho ipha matla ho hlahisa mesebetsi ya nakwana ho ba thusa ho fepa malapa a bona. Kapa ha o se jwalo, ba ke ba hlahlobe melao eo e be ba dumella batjha hore ba sebetsa masimong bakeng sa mesebetsi ya nakwana. E be ho ena le ho ba thehe melao e tla ba sireletsa mesebetsing eo ya nakwana. Ho na le hore ba thibele batjha ho sebetsa ho fepa malapa a bona ho utlwisisa hore ba tswa malapeng a futsanehileng.

Ho thusa basebetsi ba dipolasing ho phela bophelo bo botle. Nka thusa ka ho fumana setsibi sa dijo, ho fana ka keletso mabapi le merero ya ho ja dijo tse monate. Ke boele ke botse ke kope setsebi se fane ka thuso ka dijo tse phetseng hantle. Le ho netefatsa hore basebeletsi ba ka ba polasi ba ya tlhatlhobong ya ka mehla ho fumana dintlha tse mabapi le bophelo ba bona.

Ditholwana tse iswang mose ho rekiswa, di tshwana le poone, dinawa tsa soya, morara, diapole, avocado, ditholwana tse fresh le tse ding tse ngata. Ho ya ka nna, ke bona e le mmono o motle hore Afrika Borwa e rekisetse dinaha tse ka ntle ditholwana tsa teng. Hobane seo se thusa moruo wa rona wa naha. Se boele se thuse naha ya rona ho ba le dikamano tse ntle le dinaha tse ding. Ho thusetsa hore dinaha tse ding ha di boela di reka naheng ya rona ya Afrika Borwa, ho reka ha hona ho bolela ho thusa ka mesebetsi naheng ya rona ya Afrika Borwa.

Ntatemoholo wa ka e ne le molemi. O ne a jala meroho ka mefuta jareteng ya hae. O na nkopa ka mehla yohle ke mo thuse. Hore ke mo thusa ka ho phethola mobu, ka ho kenya peo mobung, ka ho nosetsa, ne ke mo thusa ka mehla yohle. Nna ha ne ntse ke kena sekolo, ke etsa grade seven. Re ile ra fuwa projeke sekolong, moo re ne re tlamehile ho hodisa nawa ka hara cotton pad. Ho bona hore nawa ha o e nosetsa, ya kgona hore emele e medise dinawa tse ding.